Okokuqala abantu abahlala ezilokishini mabayeke ubugebenga. Mabayeke ubugebenga, mabayeke urobha. Mna ngokokwam andiboni abantu abasuka phesheya besiya ezilokishini, bazawuse baye kwiindawo apho ezikhuselekileyo. Ngoko ke abantu baselokishini mabazame ukuba indawo zabo bazenze indawo ezikhuselekileyo ukuze i-ikhonomi nabo ibafumane, le mali isuka phesheya nabo ibafumane. Bazame bazame baziququzele, bashowukheyise iithalente zabo.

Abantu abanintsi abasuka phesheya bayathanda ubona indlela abantu abasezilokishini abaphila ngayo. Umzekelo, laa matyotyombe okuthiwa akhona bahambe bayobona loo matyotyombe. Kodwa ixesha elinintsi ezo zinto, loo nto leyo ayikhuselekanga, ngoko ke mna andinoyiadvayiza. Kodwa into ebatsala phaa yindlela esiphila ngayo, indlela esenza izinto ngayo. Umzekelo laa nyama yemibengo phayana ethengiswayo, umntu uyakwazi uyothenga laa nyama yemibengo, imnandi laa nyama. Aba bantu abayazi laa nyama, kulaa mazwe aphesheya abasuka kubo kuwo ayenziwa olu hlobo siyenza ngayo apha eMzantsi Afrika kwiilokishi izethu.

Ngokwenene ngokwenene abanye bonooteksi, hayi bonke, abanaso isimilo kwaye abanandlela yokuthetha nabantu. Umntu uye alibale noba ukuze alale etyile funeke aba bantu baqabela iteksi yakhe, ngoko ke ezinye iiteksi azisaqatyelwa, abantu bayazikhetha. Oonoteksi basilele. Umntu sekengenatsheyinji uzawuthetha kakubi uba wena bekutheni ungayifuni before uzoqabela iteksi. Kanti ngokubana unoteksi apha? Oonoteksi ababacingeli abantu, baqhuba ingathi balayishe amakhaphetshu. Umntu akanangxaki noba umntu uyagileka okanye uyabetheka kuba yena ezawufika kule ndawo afika abhalise kuqala kunezinye iitekisi, yeyona nto ibalulekileyo leyo kubo. Isimilo asinabo, abanaso.

Kuba ndingenalwazi lingako ngeV and A kodwa ndingabasa mna, ndibase ndibabonise. Kwaye kwiV and A kusoloko kukho laa maqela, cultural heritage groups, aba 'ntwana basinayo abanye bayaxhentsa. Ndingababonisa kwaye ndibaxelele ukuba intsusela yeV and A isuka phi, kwenzeka njani ukuze kube kukho le indawo eyiV and A. Ngoko ke kubalulekile ukuba bayazi indawo abaya kuyo kwaye bayazi neento eziatrektha bona bazokwazi ukuthi babone ithalente zaseMzantsi Afrika, ukuba singabantu abanjani. Kukho iiakhwariyamu phayana, kukho iCape Wheel, bangene phayana evirini bajikeleze bajikeleze, kube mnandi babone nezilwanyana zethu zaseakhwariyamu.

Kwindawo endihlala kuyo silawula ngoonoteksi kuba abafuni noyibona loo nto leyo. Baye bathi kuthathathelwa bona imali ibe engeyiyo ke leyo ikheyisi, qha kuba wonke umntu uzizamela indlela yokuphila eMzantsi Afrika. So ibalulekile yona i-carpooling ngoba uzawuba eli emsebenzini, awuzokulinda teksi igcwale. Umntu uyabazi abantu abalayishayo, uthatha bona nibe sendleleni.

Bayilungele kakhulu kuba ngoku sixhomekeke kwiiitekisi neebhasi ezicothayo. Ngoko ke abantu bayilungele into yoba kusetyenziswe uloliwe ekuthiwa yiGautrain ngoba uyakhawuleza kwaye uyafikeleleka, amaxabiso okuqabela aphantsi.

Amaxabiso epetroli ayanyuka xa kunyuka amaxabiso ezinto eMzantsi, iVAT. Ixabiso lamafutha liyenyuka nyaka nanyaka, loo nto ke ithi neemali zokuqabela iiteksi ziyanyuka nepetroli iyanyuka. Ngoko ke ithi loo nto leyo funeka siyisebenzise ngokunonophela imali kwaye kuba kaloku ipetroli iyadingeka amaxesha onke. Imoto ayihambi ngamanzi ihamba ngepetroli, ipetroli leyo idurayo. Ngoko ke kubalulekile ukuba kuyiwa endaweni kungazulwa kuba kukho imoto okanye ukuba umntu ethanda ukuqabela imoto, icingwe indawo ekuya kuyo. Kungathiwa hayi sesisukile phaa kuphinde kuthiwe hayi masiye kwenye indawo, amaxabiso epetroli aphezulu.

Kuloliwe kukhwela oorhonta, izigebengu, abantu abarobhayo, ngoko ke ndiya ndibe novelwano xa abantu ndiyiqonde xa abantu besithi asiziva sikhuselekile kuba kaloku kuloliwe anything can happen. Uyakwazi uqhawuka ii-brakes ahambe uhalala niyogileka folokohlo kwindawo eningayaziyo and uloliwe uba utshayisile, umntu ukufa ngoku, awekho amathuba woba aba umntu aphile. Kwaye kugcwele zonke iintlobo zabantu, uloliwe ugcwala azale ubone uba akho nesipeyisi. Ngoku zinintsi iinto, ziyenzeka kuloliwe.

Abaqhubi beetekisi abamameli baqhuba kwi-yellow line, baya owuvatheyikha noba sesingekho isidingo soba umntu aowuvatheyikhe bayabalekisa. Umntu akabakhathalelanga abakhweli aba bakhe, ukhathalele imali qha uba yena uzawuphinda alayishe kule ndawo aya kuyo awufika kuqala, benza ukhuphiswano olungacacanga. Yiyo ke le nto ukuzibone uba iiQuantum naziya zigilene phayana. Oonoteksi iinto ezicaphukisayo zinintsi, abamameli, abanandlela yothetha, bakrwada. Umntu akaboni noba umntu seke emdala kunaye uthetha nje ingathi sisiciko seyiphi imbiza. Umntu angamboni noba sisiciko seyiphi imbiza, basile oonotekisi.